Cha, lezaguga ayitholi uhlobo olufanayo losizo. Izaguga eyisemakhaya kusekudeni kakhulu ukuthi ziye emtholampilo, kanti izaguga eyisemadolobheni esikhathini esiningi emtholampilo namaklinikhi, neibhedlela kuyaye kube seduzane. Yebo, ikhona loku okubizwa ngama-mobile clinics okubekelwe ukuthi kuye kwizaguga eyisemakhaya kodwa kwawona ama-mobile clinics agcina le kude kunendawo abekelwe yona ukuthi afikele khona. Awezi umuzi nomuzi, ukuzobona izaguga so kuyafana lezi zaguga kusamele zivuke futhi ekuseni zihambe ibanga ukuyobona wona lawo ma-mobile clinics. So, kuyafana nje abatholi usizo nje, alifani alifani.

Ngicabanga ukuthi ukuhlela noma ukuvimbela inzalo umphakathi ungasiza ngokuthi kungabi leyinkulumo kuphela ebhekiswe kubantu besifazane. Esikhathini esiningi makukhulunywa ngokuvimbela inzalo noma ngokuhlela abantu babhekisise lenkulumo kubantu besifazane. Imiphakathi ibuka abantu besifazane kanti uma lenkulumo ingafaka wonke bonke abantu. Amadoda nabantu besifazane kungaba lula ukuthi namadoda ayizwe kancono nawo futhi angagcina esekwenza lokhu kuhlela ngoba akuyona into evame kakhulu emiphakathini yangakithi ukuthi abantu amadoda kube nawo iwona ayohlela. Kodwa kungaba kuyinkulumo ebhekiswe esikhathini esiningi kubantu besifazane. Ngicabanga ukuthi le nkulumo kumele ifake wonke abantu, akube nabantu abazongena imizi nemizi bekhuluma namadoda.

Mina ekhaya yisemakhaya, kune kunama khanjana nje, mhlampe atholakalayo emihosheni, noma kuphi kuphi okuyaye kuthiwe nje hhawu, uma unalokhu hamba kuphi uma unalokhu hamba kuphi. Kodwa-ke uma sikhuluma ngokuphathwa yikhanda umsuzwane, umsuzwane nje esiyaye sihoshiswe wona uyaye unikezwe wona ngesandla. Kuthiwa uhlikihle, uhlikihle lapha esandleni bese uyahogela mawuhogela-ke, cha ikhanda lakho vele liyaphela, vele liyaphela. Maningi nje amakhambi liyasebenza-ke futhi liyasebenza, uyasebenza nje umsuzwane siyakusebenzisa iyingane mayiphethwe yikhanda, thatha umsuzwane hlikihla hogela ikhanda lakho-ke lihamba lapho.

Khona into ebizwa nge-campaign, ukuthi ngoba njengesizwe siyaye sigobise amakhanda uma kukhulunywa ngezinto eyifana neyimvimbela nzalo. Yabona nje izinto eyifaka ucansi phakathi siyaye sisabe ukukhuluma ngazo. Okokuqala, kumele nje sivume kuqala ukuthi ucansi into eyenziwayo. Okwesibili, kube-ke nama-campaign, ngisho eyikolweni. Ngisho emphakathini emahholo emiphakathi kubizwe abantu besifazane befundiswe ngalezi zinto uma kuwukuthi abakhoni ukungena emahholo bengene umuzi nomuzi, befundise abantu besifazane ngalezi zinto abangayisebenzisa zezivimbela nzalo akwenziwe nje. UMnyango weZempilo awungene umuzi nomuzi utshela abantu besifazane ngokuhlukana kwazo.

Esikhathini esiningi imithi yesintu isetshenziswa kakhulu kwizifo ezingekho chronic. Ngizothi-ke mhlawumpe, mhlampe nje umkhuhlane umkhuhlane, siyakwazi ukusebenzisa imithi yesintu, kunento nje abazokugxobela yona ufakelwe emanzini. Kuthiwe bilisa uphuze, uphuze nane zifo zesikhumba. Ma uneyilonda thizeni, unani nani kuyaye kugxotshwe, unikeze into yokugcoba yesintu nje ekuthiwe phuza ma kubuhlungu isisu, kunezinto abazokunika zona bethi phuza. Kwesinye isikhathi-ke abanye abantu baye futhi bekhuthaze nokukhulelwa, besebenzisa yona imithi yesintu kuneyi imbiza eyiphuzwayo ukuze umuntu akhulelwe kalula.

Kuyaye kubukeka engathi kugcwele emaklinikhi kanti cha. Kusuke kugcwele abantu bokufika, abantu abasuka kwamanye ama noma mhlampe ngithi nje eSwazini kugcwele bona. Thina-ke masesifika utholwe mhlampe unamba fourteen kodwa bonke la bantu abaphambili akubona nomakhelwane bakho. Abantu abasuke ngale ngaphesheya abanawo okusha ama-ID ngoba bela kodwa ekugcineni bayanikezwa usizo. Mhlampe mangatholakala indlela yokuthi usizo awulitholi ma ungenayo i-ID kungangcono. Kungaphela nokuthi kugcwale emaklinikhi ngoba nabakhulelwe bafuna ukuzotetela la e-South Africa, nabagulayo bazofuna la usizo. Kugcwale nje kugcwale abantu bokufika.

Uma uhlelo olusha lwemfundo mayelana nokusoka, ngingafaka-ke izinto ezimbalwa lwami mhlampe kungaba ulwazi lwesayensi nezempilo la ngizochaza khona ngenzuzo neyingozi zokusoka. Ukusoka ngomtholampilo, kuhlanganise-ke nempilo yobulili ukuvimbela izifo, kanye futhi nokululama kahle uma usoka emtholampilo. Ngiphinde futhi kuphinde futhi kube nokuhlola indima yokusoka emasikweni ngokuhlukahlukana nezenkolo, futhi ngokwahlukahlukana emphakathini ukuze abantu emphakathini baqonde umthelela wokusoka emasikweni abo.

Inyanga umuntu owelaphaya abantu, esebenzise imithi yemvelo efana neyimpande, amakhambi namafutha eyitshalo. Inyanga ingasebenzisa iy'ndlela zendabuko, ukwelapha izifo zomzimba noma ukuvikela abantu emthonjeni emibi. Isangoma ngakolunye uhlangothi umuntu onamandla, okuxhumana nemimoya eyabo kade ohlanganisa amadlozi. Isangoma siyakwazi ukubhula, ukunikeza ikusasa nokunikeza izeluleko nokusekelwe kulokhu esikubonayo noma esikuzwayo emoyeni.

Kubalulekile ukuhlola ukuthi imikhiqizo yezempilo igunyaziwe yini iziphathimandla zezempilo ngoba lokhu kuqinisekisa ukuthi umkhiqizo uphephile futhi uyasebenza. Iyimpahla engahloliwe zingaba nemiphumela emibi empilweni yomuntu, zingaba neyithako futhi esingavumelekile noma ezingalethi imiphumela ethenjisiwe. Abathengisa bavame ukusebenzisa iyindlela zokukhangisa eyikhula ngayo njengokusebenzisa amamodeli, ukuze badayise umkhiqizo ngaphandle kobufakazi besayensi noma nososayensi obuqinile. Ngakho-ke abantu okumele behlale beqaphele ukuthi babheke futhi nokuthi imikhiqizo yezempilo igunyaziwe, igunyaziwe yini iziphathimandla eyifanele ngaphambi kokuthi beyisebenzise.

Emphakathini eminingi, imikhuba nemigomo yamasiko ithinta kakhulu iyinqumo zabantu, ikakhulukazi abantu besifazane lapho ethatha khona iyinyathelo zokuvimbela inzalo. Ngokwesiko kukhona umbono wokuthi ukubeke izithiyo ezibele zokubeletha kungase kubonakale njengokuphikisana nemigomo yezenkolo noma amasiko, futhi lokhu kungaholela ekugxekweni noma ekwahluleleni wumphakathi. Lokhu kwenza owesifazane athi akhathazeke ngokuthi angahlulelwa wumndeni noma wumphakathi uma enza noma ethatha lezi zinqumo. Ubuye abe nokwesaba ukuthi imikhuba yezamasiko izoba nomthelela omubi empilweni yakhe noma kumphumela omkhulu ohlangothini lomphakathi.